Ndi vhona thengo ya data i iṅwe khaedusa khulwanesa kha vhaswa vha afrika tshipembe dzi network dzoṱhe dzine ra dzi shumisa data dzi vha dzi tshi khou ḓuresa ri tshi sedza vhaswa ra wana vha khou kundelwa u wana mishumo vhunga vha sa koni u swikelela u renga idzo data.

U ḓura ha data zwi kwama vhutshilo hanga musi ndi kho shumisa internet zwi ita uri ndi vhe na tshifhinga tshiṱuku tshine nda ḓi wana ndi kho shumisa internet sa vhunga ndi nga si kone u swikelela data dzine nda ḓo kona u ḓi wana ndi khou fhedza tshifhinga tshinzhi, zwi dovha hafhu zwa ita uri ndi salelese kha sia ḽa mafhungo a shango ene ndi nga wana kha internet ndi salelese kha dzi opportunity dza mishumo dzine nda nga dzi wana kha inthanethe musi ndi na data dzo linganelaho.

Musi nditshi ṱoḓa urenga data ya luṱingo thendeleki i dzhia phetho ya u renga puḽane ya data zwi tshi khou bva kha tshelede ine nda vha nayo nga tshetsho tshifhinga zwino ndi nga tshuza iṅwe ndi nga ṋanga iṅwe pulani u renga data dzine nda kho dzi swikelela dzine dza vha uri a dzi ngo lingana kha tshifhinga tshiḓaho ha vha uri ndi khou kona u ṋanga dziṅwe data dzine dzi ḓovha dzo linganela.

Ndi vhona unga theḽomedisini i nga kona u thusa vhathu uri vha kone u wana tshumelo ya mutakalo musi vho to ḓi dzulela mahayani avho, inga dovha hafhu ya leludza zwinzhi zwi tshiḓa kha masheleni sa vhunga vhathu vha tshi nga kona u ṱola mitakalo yavho ngo to shumisa zwishumiswa zwi no nga luṱingothendeleki.

Masiandaitwa a vhuṱali ha maitele kana AI a ḓovha hone kha matshilo ashu musi vhathu vha tshi ḓo thembesa AI u fhira maluvhi avho vhone vhaṋe kha zwithu zwo fhambananaho mishumo ya vhathu i ḓo fhela sa vhunga vhuṱali ha maitele hu hone vhune ha ḓovha hu kho shumisiwa zwi amba zwori zwi ḓo engedza phesenthedzhi khulwanesa ya vhathu vha ne vha khou fhelelwa nga mishumo.

Ndi vhona zwi zwa ndemesa nga maanḓa uri thekinoḽodzhi i tshi ḓa kha u shumiswa dzi application dzi website kana zwishumiswa zwa u tikedza luambo zwi shume nga luambo lwa ḓamuni kana luambo lwanga ngauri zwi thusa uri vhathu vhanzhi vha kone u pfesesa na u kona u shumisa ayo maitele a vhuṱali kana u pfesesa nḓila ine thekhinoḽodzhi ya vha ngayo.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u tsireledza vharengisi musi vha tshi shumisa tshumelo ntswa dzi ngaho dzi dza didzhithala na dzi puḽatifomo ngauri vharengi vha sa tsireledzea ndi hune vha ḓo fhedzisela vha tshi kho xelelwa nga fulufhelo kha mashopho ane vha kho renga khao vha ḓo fhedzisela vha si tsha nyaga u ḓi badekanyana na kushumisele kwa didzhithala na dzi puḽatifomo tshiṅwe tshithu masiandaitwa ane avha hone ndi uri u sa tsireledzea vharengi ezwo zwi ḓo ita uri vhathu vha u tswa kana mafobvu a dzulele u khunyelela kha mushumo wao wa u tswela vharengi.

Tshaka dzine dza ntakadze dza muzika dzine nda dzi ḓivha nda dovha hafhu nda dzi mvumvusa nga dzo ndi gospel ndi reggae music ndi amapiano music ndi hip hop music ndi classic music na jazz music.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓesa nga uri tshivenḓa na tshone ndi luambo lu fanaho na dziṅwe nyambo kanzhi ri a wana uri matambwa aya a na dziṅwe nyambo dzo fhambananaho dzine ha wanali kha mashango hayo fhedzi zwi tshi ḓa kha luambo lwa shu lune lwavha lwa tshivenḓa zwi a konḓa nyana so ndi vhona uri tshivenḓa na tshone tshi tea u katelwa sa vhunga ri tshi khou fhaṱa lushaka lwa vha uri hu katela muthu muṅwe na muṅwe a re na zwa ḓivhiwa sa upfhi inclusive communities.

Ndi na mifuda miraru ine nda i funesa ine nda i thetshelesa kha founu yanga ya u thoma ndi gospel ndi a funa likompo ndi a funa mapiano. Kha gospel ndi funesa muimbi ano pfhi Taki Nḓou ndi pfha nyimbo dzawe dzine avha a kho imba nga ha mudzimu dzi tshi nkwama vhukuma. Wa vhavhili ndi Makhadzi Muimbi nyimbo dzawe ndi a pfa na dzone dzi tshi fhaṱa dzi na mulaedza muhulwanesa na uri ndi ṅwana ane avha uri ndi wa hayani uvha a kho imba nga luambo lwa ḓamuni lwa tshivenḓa. Ndi a funa mapiano muimbi ane nda mu funesa ono ambadza mapiano ndi Kabza de Small dzi nyimbo dzine a vha a tshi khou ḓisa dzone dzi a mvumvusa nahone ndi a funa u dzi thetshelesa nga zwifhinga zwine nda vha rina madakalo kana u tshi kho pembela pathi.

Mifuda ya fiḽimu ine nda i funesa kha dzi streaming puḽatifomo ndi ḓirama ndi animation ndi trailer ḓirama ndi i funela uri ivha yo ḓala ngudo ya vhutshilo zwithu zwine zwa vha uri zwi vha zwi kho itea kha vhutshilo ha ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi a kona u guda nga khayo animation ndi zwipoipi zwine ndi a kona u vhona na vhana hanefha hayani ra ḓi mvumvusa ngazwo ndi trailer ndi movie ine i a kunga nga maanḓa na u takadza muthu.

Nṋe ndi vhona u shumisa dishi u kona u wana mafhungo kana u shumisa dzi streaming puḽatifomo zwoṱhe zwi tshi fana zwi bva kha uri muthu u takalela zwifhio nga tshetsho tshifhinga fhedzi nga nḓila ine thekinoḽodzhi ya khou ṋamba i khou aluwa ngayo ḓuvha nga ḓuvha vhathu vhanzhi ri kho salela ri khou sala ri tshi khou funesa nga mannḓa u shumisa tshumelo dza streaming ngauri ri a kona u zwi ita musi ro to fara ṱhingo thendeleki dzashu hu songo vhuya ṱoḓea songo vhuya ha vha na ṱhoḓea ya uri muthu a ḓi wane a kho ya fhethu hune vhathu vha kuvhangana hone vho dzula muḓini hanefho uri vha kone u ṱalela TV.

Luimbo lune nda lufunesa zwino kana nda lu takalela ndi lwa Makhadzi lupfhi zwivhuya u lwo luimbo ndi a lu takale kana lwo khethea kha nṋe ngori luvha lu tshi to vha thabelo ine yavha vhukati hanga na mudzimu wanga uri ṅwaha wo thoma murena musi vha tshi fhaṱutshedza vha thome nga nṋe ngauri lu ngita uri ndi pfhe ndi tshi ṱuṱuwedzea ndi tshi kona u lindela uri naho kharali ndi tshi nga vhona uri na zwino a huna zwithu zwine nda nga zwi fara nga tshanḓa kana zwivhuya zwine nda kho zwi vhona fhedzi ndi na fulufhelo na zwa uri mini muṅwe ṅwaha u tshi ḓa kana ḓuvha ḽiswa ḽi tshi thoma murena vha ḓo thoma nga nṋe.

Vhuponi ha hashu vhathu vha shumisa data dza Telkom dza netiweke ya Telkom ngauri mutengo wa hone u vha u fhasi musi ri tshi khou vhambedzana na dziṅwe netiweke.

Ee ndo no ḓiwana ndi kha nyimele, tshenzhemo yanga ndi ya uri u fhedza data musi tshifhinga tshi saathu fhela, ndo vha ndo renga data ya miṅwedzi fhedzi nda fhedza ndi khou dzi shumisa vhege mbili fhedzi. Zwikolo, zwi tshi khou vhangiwa ngori ndi vha ndi khou vhona na dzi vidio dzine dza vha dzi kha . Tshiṅwe hafhu ndi musi wo renga data tsumbo dza wani GB fhedzi nda fhedzisela ndi khou shumisa dza thuu handirente dza ekisipaya dzi saathu dzi saathu fhela nga vhaanga ḽa netiweke.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi data dza netiweke ya Cell C dzine dza farea nga vhathu vhoṱhe ngauri dzi vha dzi saathu tou ḓura lwo fhiresaho hone luvhilo lwa inthanethe lu vha lu tshi khou ṱavhanya vhukuma lune a lu swogolisi muthu uri a shumise data.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri data dzi vhe na tshifhinga dzine ha pfhi dzi a tshinyala ngauri muthu kha tou ṋanga zwa uri ene muṋe u khou ṱoḓa u renga data nngana, a dzi renge, ene muṋe u ḓo dzi shumisa nga nḓila ine a khou ṱoḓa u dzi shumisa ngayo u ya nga ha tshifhinga.

Ndi lunzhisa nga maanḓa lune ndi nga si kone na u amba nomboro, fhedziha tshine tsha ṱuṱuwedza u renga hedzi bundle ndi tshikwama tshanga, ndi masheleni ane nda vha nao, ndi u sedza uri tshifhinga dzi khou yo u ḽasitha maḓuvha mangana.

Nṋe ndi funa u renga data dza phakhethe ya ṅwedzi ngauri dzi vha dzi sa khou ḓura u fana na data dza phakhethe ya ḓuvha liṅwe na liṅwe vhege iṅwe na iṅwe.

Muṋetshedzi wa mobaiḽi netiweke ane a nṋeke, a nṋea ndeme ya khwine ya data ndi Cell C, ndi Cell C na Telkom.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data dza luṱhingothendeleki i tou vha nthihi fhedzi, ndi musi wo ḓowela uri u renga phakhethe ifhio ya data nga mutengo wa ufhio, fhedzi nga ḽiṅwe ḓuvha wo no fhela tshikhala wa ri u tshi nyaga u renga iḽa phakhethe wa wana uri a i tsheo ho no ḓa phakhethe ntswa dza data, zwi amba zwine zwa amba uri u khou tea u ṋanga kha dzenedzo phakhethe dzine dza vha dzone.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou shumisa dzi phromosheni kana dzi disikhaunthu musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki.

Nṋe ndi renga nga zwoṱhe zwine zwa vha zwi khou ntendela nga tshetsho tshifhinga, ndi a renga kha app yanga ya bannga, ndi ya tou ya vhengeleni nda wana airtime, zwoṱhe zwi a ntshumela.

Tshithu tshine tsha ntsinyusa ndi tshi renga data kha luṱingothendeleki ya Afrika Tshipembe, ndi milayo yo dzumbiwaho ya tshumelo ine ya katela milayo ya fair usage phoḽisi, sa tsumbo, musi wo renga data ya unlimited ya vha yo kaleliwa uri i tshi swika tshifhinga tshingafhani luvhilo lwa inthanethe lu ḓo vha luṱuku, ndi pfha zwi tshi nbora nga maanḓa.

Musi ndi tshi dzhia phetho ya u renga data nga ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi renga data zwino dzine nda vhona uri dzo linganela u bva afho nda sedza uri data edzi dze nda dzi renga dzi khou mphedza tshi tshifhinga tshingafhani arali nda wana uri dzi a ṱavhanya u fhela, tshifhingani tshi ḓaho ndi tshi renga ndi a renga ndo engedzea nyana arali nda wana uri mini dzi ya expire dzi saathu fhela, tshifhingani tshi ḓaho ndi a fhungudza tshikalo.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi na thaidzo yo raloho lune ndo mbo ḓi lindela mithethe ine ya swika fumbili, ndi he nda kona u vhona hone data dzanga uri dzi khou thoma u vhonala ende dzi khou thoma u shuma.

Nṋe ndi vhona zwi tshi leluwa nga maanḓa u ḓadza data yanga ndi khou shumisa luṱingothendeleki, a thi vhi nda ṱangana na khaedu dzine ndi nga tou ri zwi a konḓa.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tea u ḓadza data nga u ṱavhanya, ndi tshifhinga tshe nda vha ndi si na masheleni a u linganelaho, data nda ndi kho tou shuma u renga nga ṱhukhu nga ṱhukhu. Zwino ndo mbo ḓi ṱangana na nyimele ye data dza vha dzo fhela, nda vha ndi saathu kona u wana masheleni o ḓaḓisa uri ndi renge data dzine dza nga fhedza tshifhinga tshilapfhu tshi ngaho ṅwedzi, hu tshi ngo tou ralo ha vha hu na iṅwe post yo apuḽaya nga ha mishumo hanefha online, nda vha ndi khou tea uri ndi wane data nga u ṱavhanya, nda si tsha kona uri ndi wane tshelede yo ḓaḓisa uri ndi kone u renga data dzine dza fhedza ṅwedzi nda fhedzisela ndi tshi khou renga phakhethe ṱhukhu ya data.

Ee ndi a tendelana nazwo zwauri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya muthelo, ngauri musi u khou kona u swikelela data eyo zwi amba zwa uri u nga ita zwithu zwine zwa nga dzi contract kana zwithu zwine wa ḓo vha u khou badela tshelede nga ṅwedzi nga ṅwedzi. Fhedzi arali u tshi nga balelwa u swikelela ezwo zwithu ndi zwine u ḓo wana uri mini u kho to renga musi u na tshelede musi u si na tshelede wa ḽitsha.

Ndi nga ṋanga khetho ya u renga sim khadi ntswa sa vhunga fhethu hune nda ḓo vha ndi kho ya hone hu si fhethu hune nda ḓo vha ndo ḓowela u dzula hone huṅwe fhethu. Nethiweke ine yavha i kho shu i tshi kho shuma zwavhuḓi u fhira khwine i ya vha i si nethiweke yo no fana na hune nda dzula hone, so zwi ḓo bva kha uri nethiweke ine ya vha khwiṋesa ndi ifhio data dzine dzavha dzo dzo dzi si kho ḓura ndi dza nethiweke ifhio.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou pfha nga ha telemedicine, hezwo ndi zwavhuḓi sa nga maanḓa ngauri muthu u a vha a na mishumo miṅwe ine ya khou mu fareledzea fhedziha nga ṅwambo wa zwine vhupo wa vha zwone a ḓi fariwa nga vhuṅwe vhulwadze nyana kana zwiṅwe nyana zwine zwa tswenya mutakalo. Fhedzi nga maanḓa a theḽemedisini u a kona u amba na madokotela nga thaidzo ine avha nayo madokotela a mu rikhomendela zwithu zwine a nga zwi ita kana mishonga ine a nga i renga a ya a wana thuso o to dzula hune avha hone hu sina ṱhoḓea ya uri a ṋamele a ye kha dokotela hune ḽa wanala hone.

Ee ndi a kona u amba na dokotela nga founu nga video ende zwi a thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki zwi nga thusa nga heyi ndila vhathu vha nga vhulunga masheleni ane avha nao vha a shumisa zwiṅwe zwa vhuṱhongwa sa vhunga vha tshi ḓo kona u amba na madokotela nga vidio vha wana thuso ya tandululwa. Tshiṅwe hafhu vha a vhulunga tshifhinga tshine vha nga tshimbila ubva hune vha dzula hone vha tshi kho yo u vhona dokotela.

Ee ndi nga lingedza u amba na dokotela kha video chat ngauri dokotela ndi ene ane o gudela u ṱola muthu kana u ita zwine ra zwi vhidza uri o diagnose muthu. Ndo vhudza dokotela thaidzo dzine ndavha nadzo dokotela u a kona u ḓivha zwa uri muvhili wanga u nga vha u khou ṱoḓa zwifhio. Zwinga leludza nṋe lwendo lwa u tshimbila kana arali ndi khou baleliwa uri ndi nga ḓi wana ndi khou kona u ḓisa vhuongeloni kana zwibadela ndi ḓo wana thuso hu si na na ṱhoḓea ya uri ndi ye afho fhethu.

Adivanthedzhi ya theḽemedisini ndi ya uri u a vhulunga tshelede mahayani, i a fhungudza vhushai vhune ha vha hone mahayani, i ita uri naho vhathu vha tshi ngavha vha tshi kho shaya zwifhio na zwifhio mara zwi tshi ḓa kha mutakalo thuso vha ḓo dzulela u i wana tshifhinga tshoṱhe.

Zwithu zwivhili zwa ndeme zwine nda nga ṱoḓa u vhona zwi tshi konadzea kha muthu muṅwe na muṅwe ndi nḓila ine muthu a ḓo shumisa ngayo u dzhena kha founu uri a kone u amba na dokotela i tea uvha yo leluwa tshiṅwe hafhu ndi uri hu tea u vha na tshumelo ya mahala ine i ḓo shumisiwa nga nnyi na nnyi naho a songo badela tshelede.

Mufuda wa muzika une nda u takalela ndi amapiano, gospel, jazz, classic, hip hop country ngauri ndi tshi thetshelesa eyo mizika ndi a kona u fhodza muhumbulo wanga.

Ine nda i shumisesa nga maanḓa u thetshelesa muzika ndi sportify ndi a takalela nga nḓila ine yavha ngayo ende ndi i takalela na nḓila ine ndi a kona u ṋanga mizika ine nda i funesa nda i kuvhanganya nda ya i vhea fhethu nthihi.

Zwono shanduka nga maanḓa nga nḓila i leluwaho musi u tshi ṱoḓa mizika, ndi tshi khou vhambedza kha miṅwaha ya ten kana ya fifteen yo fhiraho. Thekhinoḽodzhi i khou aluwa nga maanḓesa zwine zwa ita uri na tshumelo dza muzika kana fhethu hune ra wana hone muzika naho hu vha hu khou aluwa ḓuvha nga ḓuvha, zwine zwavha zwi tshi khou ita matshilo a vhathu uri a leluwe nga maanḓesa kha tshifhinga tsha ṅwaha ya kale ya fifteen to ten to fifteen years murahu muzika wa u tshi nga tou wana kha dzi CD kana u tshi kho to thetshelesa radioni fhedzi kha tshifhinga tsha zwino musika ndi u wana huṅwe na huṅwe huṅwe hungavha kha computer, ipad, phone dzi memori khadi ndi a kona u wana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi tshi katela na kha dzi theḽevishini.